Ho fumaneng ha hao karete ena ya sekoloto ho ka se be ntho e tla etsahalang tsatsing lena la kajeno. Ka hobane lebitso la hao ha le fumanehe e le lebitso le letle, a ke re ke a sheba moo dibukaneng tsa rona ha o so qualify-e hore o ka kgonahala hore banka ya rona eo fe yona karete ena ya sekoloto. Ka hoo, o tla tlameha hore o lokise lebitso la hao moo o hlokang hore o patale teng, o kwale dikoloto tsa hao o tla tlameha hore o kwale dikoloto. Ha ebe nyane ne o soka o nka dikoloto, empa o tla tlameha hore o nke dikoloto tse nyenyane tse tshwanang le di-account-o ya diaparo, kapa yona account-o e tla o etsang hore o kgone hore lebitso la hao le nyolohe, kapo ntho e re bitsang ka hore ke credit score hore e nyolohe. Ka hobane hona tje lebitso la hao ha le letle hore re ka o kadima, kapa ra o fa yona karata ya hore o reke ka sekoloto.

Mohatsaka, re tlamehile ho dula fatshe re bontshane hore seemo sa rona sa ditjhelete se tla re lokela. Empa le ha ke sa bone hore se tla re lokela hore re tswele pele ka yona karete ena ya sekoloto ka hobane ditefetso tsa yona di a nyoloha selemong se tlang. Ka hoo, ke bona hore ha e benyaneng re sa theose ho e sebediseng. E tla batla hona hore re e tlohele, re e kwale. Re se ke ra e sebedisa ka hobane ha ntse re tswela pele ho e sebedisa ditefelo tsa lona di nyoloha. E tla re lematsa ka hobane re ka se kgone hore re e patale hantle ka botlalo.

Ke ne ke entse kopo ya ho ba le karete ya sekoloto e leng yona credit card, empa hee ke bona hore le ile la ntsibisa hore lebitso la ka le lebe. Ha ke kgone ho re ngabala le yona karete eo ya sekoloto le banka ya lona. Ka hona ne ke batla hore le nthuse hore ke tsebe hore ke be na le bokgoni ba hore ke be na le yona ke se feng, kapa ke difeng dintho tseo nka di etsang hore lebitso la ka le kgutlele? Ke be ke kgone ho bana le yona karete eo. Ke kopa le mfe thuso, le mfe le dintlha hore nka etsa jwang hore lebitso la ka le be botleng ke kgone ho bana le karete eo ya sekoloto.

Molekane wa ka, tekanyetso ena e nyane eo e re e fumanang ya karete ya sekoloto. Ka hona ne ke batla hore ba re ekeletse yona ka hobane dintho di ba ngatanyana moo re hlokang ho e sebedisa kareteng ena. E tla re thusa nthong tse ngata tseo re di hlokang. Mohlomong ho etsahale hore koloi e senyehe, ho etsahale hore ho bana le ntho tseo re di hlokang ka moo ka tlung se ka ntho tsa ho hlapa, bo dijo, bo di eng? Ha o hloka hore o ye ngakeng re kgone ho patala ngaka eo. Ka hona re hloka hore e okeletsehe tekanyetso eo e ka hara karete. Ho tle re kgone ho etsa ntho tse ngata tseo re di hlokang re se ke ra sokola ha nako e ntse e ya.

Ne ke kopa ho botsa hore e ka ba bothata bo hokae? Ka hobane ke ile ka bula yona account-e ya hore ke ka nka ka sekoloto. Empa hee ke bona le sa nfounele, le sa nletsetse, ha hona le SMS-e, ha ona letho. Ne ke batla ho tseba feela hore ke se feng seo se thibileng? Ka hobane ke sa ntsane ke emetse ho utlwa ho lona hore e ka ba ke a kgona ho qualify-a, kapo jwang hore ke be na le yona account-e ena ya sekoloto. Ke batla ho tseba feela hore ho etsahala eng? Ke difeng dintho tseo tse thibang hore le se ke la nletsetsa? Ke kopa feela ho tseba hore ho thibile kae?